Ee, ke akanya jalo ka gonne ke tshepa merogo e le dijo tse di botlhokwa thata mme ebile gape di tlisa dikotla le diminerale mo mmeleng wa motho, mme gape di ka tswa di tlisa dikotla tse e leng goreng ga ona tsone mo mmeleng o a ditlhokwa, mme ebile seo gape se tšhono ya gore o nne le merogo e e farologaneng mo tlabeng o lemile teng.

Go a itumedisa thata ka gonne o tlabe o sa tshwanela ke go ya mabenkeleng go ya go reka maungo a ka gonne a tlabe setse fela a le teng mo tlabeng o lemile teng, mme ebile o kgona go tsoga fela nako e nngwe le nngwe ye o e batlang o ya go kotula.

Merogo e e tshwanang jaaka jwa ditamati, o tseya peo ya teng mme go e jala, o tlabe o peta mbu, o botsa peo o e tsenya boteng jwa halofo jwa monwana o monnye, o ka katele, mme o tla o nosetsa kgapetsa le kgapetsa, morago ga sebaka go tla go tlhoga mme ditamati tsa gago o tla di bona di tle go simolola di le tala pele, fa nako e ntse e tsamaya e be di fetoga mmala di nna khibidu, ke gone mo o tlabe o di kotula o di kgetlha go tswa mo setlhareng sa tsone.

O tseya peo ya rooibos mme o e tsenye mo mobung o tla o nosetsa kgapetsa le kgapetsa, e kgona go tsaya sebaka sa dikgwedi di le lesome le borobedi go ya ko masome a mabedi le bone gore e nne mo kotulang teng mme ha e sena go tlhoga e le setse tshwanetse o e kotula o e kgaola go ya ko tlase mo di base-eng tsa teng, mme o omise matlhare a teng go fitlhelela ama thata ebe e le gone o a isang ko koppie-ng o tshela metsi a bollo, utlwa rooibos ya gago e jang ka monate.

E na le melemo e e tshwanang le bo khalisiamo le magnesium-o tse e leng goreng di go thusa ka marapo a gago gore a nne thata, e be nna le wa zinc-i o e leng gore o ne ke wa letlalo e thusa letlalo la gago gore le nne le itekanetse.

Ke metsi digagabi, maemo a bosa, le mbu o itekanetseng mme dintse yana di ka rarabololwa ka gore o tlampe o netefatse gore ka nako tsotlhe metsi a phela a tshwanetse a nne a le teng mme digagabi o dirise dilo tse di kobang digagabi gore di seke di a tla mo di plant-eng tsa gago tsa rooibos.

Ke metsi, digagabi, maemo a bosa, le mbu o itekanetseng, mme dika rarabololwa ka gore, o tlampe o netefatse gore mbu o tlileng go jalang rooibos mo go o ne o itekanetse mme o na le dikotla tse di itekanetseng, maemo a bosa o ne o tshwanetse o jale rooibos ko e leng goreng rooibos e batla maemo a bosa a ntseng jalo ka teng, mme metsi o ne o tshwantse o netefatse gore go phela go na le metsi ka nako tsotlhe ka gore rooibos ke morogo o e le goreng o tlhoka metsi go nosetsa kgapetsa le kgapetsa.

Ke go di omisa ka letsatsi gore di ome mme kgotsa go dirisa metšhini e mešwa e omisang tsone maungo ao. Gape le go dirisa motšhini wa setsidifatsi gore di kgone go oma o ntshe metsi mo go tsone mme go sa le dikotla le di ntsha monate.

Ke apole, panana, grapes-i, tamati, le legapu ka gonne ke tsone tse e le gore di na le sukiri-nyana mme ebile di monate go gaisa maungo a mangwe a re nang lone mo lefatsheng lena.

Ke ditapole, eie le digwete gonne mo bophara jwa lefatshe ba dirisa tsone merogo ena go apaya go dira dijo tsa letsatsi le letsatsi.

Di na le dikotla thata go gaisa dijo tse dingwe mme ebile gape ke tsone tse eleng gore di kgona go tlhoga mo maemong a mangwe le a mangwe, go tsididi thata kgotsa go botlhokwa thata, mme ebile gape di kgona go dirisetswa for dilo di le dintsi, di ka kgona go dira borotho folouru, le dilo gape fela tse dingwe tse dintsi tota.

Fa go twe wine farming go tewa gore go dirwa waene teng, mme ena ke nngwe ya dilo tse di jalwang, go jalwa di-grapes, tse e le goreng ditlabelo gatakakiwa mme e be di nna metsi e be go tsenngwa mo bareleng, mme e be e tswalelwa gore go sa nna sepe le go sa nna le mowa o tsenang go bewa sebaka go fitlhelela e fetoga e femernt-a e nna waene.

O tlhoka garawe, sepete forotlho, bucket-e ya metsi le lethumbu, le nnete go thibeletsa digagabi le dinonyane jalo le jalo.

E tshwara mbu gonne e na le mmidi e me telle thata mme ebile gape ga se polante e le gore e tlhoka metsi kgapetsa kgapetsa, e sireletsa le metsi gape mme gape ke e dirang gore molao temo e kgone go tswelela pele ka gonne e tlabe e lemiwa kgapetsa kgapetsa, gape rooibos e bereka jaaka dijo mo digagabing, nonyaneng le diphologolong tse dingwe di tlabe di ja yone gore di sa lala ka tlala.

Ke dithoro tsa bojalwa, motogo, le borotho gonne motogo ke o jewang mo mosong phakela mme ke tshepa batho lefatshe ka bophara botjha dilo bo ja dijo tsa mo mosong e le dithoro tsa motogo mme gape le botho gonne borotho bo fa dikotla tse dintsi thata mo mmeleng wa motho le dithoro tsa bojalwa, yone e le gantsi e le goreng ke yone e e dirisiwang mo meletlong e le mentsi ya ba Aforika Borwa e bidiwang ka sejatlhapi gotwe ke traditional beer.

O tshwanetse o itse gore rooibos ke leungo le e le goreng ga o le jala ga o tlhoke gore mbu wa gago o itekanetse thata ka gonne e kgona go tlhoga mo mbu o le gore ga o itekanela, mme ebile gape ga e tlhoke e go nosetsa kgapetsakgapetsa e tlhoka metsi a le mannye fela, gape o tshwanetse o itse gore ga o e lemile jaana o tlabe o tlhokomele digagabi gonne digagabi, dinonyane le diphologolo tse dingwe gonne ke o ne e di ratang go jewa thata ke tsone diphologolo tseo.